Ukuthi bafundiswe ukuthi bayiphathe kanjani emphakathini nokuthi baphathe kanjani abanye abantu. Bafundiswe ukuthi bangabukeli phansi ezinye izingane ngoba abanye abantu mhlawumbe badlenjuliwe noma kukhona izinto ezimbi eziba velele. Mabafundiswe ukubheka abanye abantu ngeso lokulingana futhi nje bangabukeli phansi abanye abantu besifazane nokuthi bayakhe kanjani imizi yabo, baye esikoleni babe abafazi abakwaziyo ukuy'mela.

Esizweni esakaZulu abantu besifazane bafundiswa ukupheka, ukunakekela ikhaya nokuthi baziphathe kanjani, babe iy'ntombi bay'gcine. Kwamanye, kwezinye izindawo kakhulukazi njenga la eGoli, asinazo izinto ezifana nalezo ezifundisa abantu besifazane ukuthi bay'phathe kanjani. Sibona sesikhulile, sithatha impilo ngale ndlela eziletha ngayo, thina sibone ukuthi siyenzanjani, kunye nokunye sikufunda phambili.

Kubaluleke kakhulu ngoba kuyasiza naseyinganeni zethu, ingane yentombazane mibone uma wayo eziphatha ngendlela thizeni nayo izokwazi ukuqhubeka la uma wayo agcine khona. Futhi kuyasiza kakhulu ngoba kuba nokulingana emphakathini wethu, asigcini sithole abomama benza izinto ekufanele zenziwe obaba nobaba benza izinto ekufanele zenziwe omama, ekuwukuthi imizimba yabo engakhelwanga kona.

Sonke siwumphakathi sasijabule kakhulu ngoba isikhule intombazana yethu. Omama bahlangana ukuze bazopheka, obaba basiza ngokhuphula izinkuni futhi intsha yethu yafaka imadlanyana ukuze kukwazi ukuthenga okwakushoda. Ubaba ohlala ngale weza nembuzi yakhe ukuthi umphakathi udle kanye nomndeni wakwaZulu wakwazi ukuthi uhlabe inkomo ukuze umphakathi udle, omama bakwazi ukuyigeza leyo nkomo, bayipheke obaba mese bayihlabile.

Kuyasiza kakhulu ekukhuleni kwengane ngoba ingane ikhula iyazi ukuthi yini elindelwe kuyo, iwubani emhlabeni futhi indima ezoyidlala la emhlabeni iyini, kani ayifiki ididekile, iyenza izinto zobufana ekubeni isiyindoda.

Umqombothi ave umnandi kakhulu ngoba uzwakala njengomdoko ngoba uyasuthisa futhi unokubaba thizeni, okwenza ukuthi kube mnandi uphinde-ke ube notshwala phakathi kulaba abalithandayo uphuzo oludakayo.

Kubaluleke kakhulu ngoba kuyizinto ezazenziwa mandulo. Kuyizinto ezikukhumbuzayo ukuthi singobani futhi kuyinto ewonke umuntu ekufanele ukuthi ayazi. Kubalulekile ukuthi umuntu uzazi ukuthi uwubani futhi uvelaphi.

Uhola ngobunene akaholi ngolaka, ubafundisa kahle ukuthi yini indoda. Indoda akusi umuntu ohamba ashaya abantu besifazane noma ashaya amanye amadoda, uwumuntu ohloniphekayo futhi obusebenzelayo ubudoda bakhe. Loku ukwenza ngokuphatha zonke izingane ngokulingana futhi ngothando.

Kubaluleke kakhulu ngoba ukudla loko kuphephe kakhulu emizimbeni yethu, akunazo izinto ezingasigulisa iminyaka emihamba, kuwukudla okusiza kakhulu futhi okusipha amandla nokuthi siphile impilo ende.

Kunomphumela okuhle kakhulu ngoba yindlela eyayenziwa kudala engakaze yabulala muntu, engakaze yagulisa muntu. Lokhu kuchaza ukuthi kuphephile futhi kusangasiza namanje.

Ikhono lokuzimela nokusebenza kanzima. Uma uwumuntu wesifazane ukwazi ukusebenza kanzima futhi ukwazi ukuzimela, ngeke uzithole uhlukumezwa abantu besilisa noma abanye abantu emhlabeni. Konke uzokwazi ukuzenzela ngezakho izandla, uzokwazi ukuziphekela, uzokwazi ukuzenzela konke okudingayo.

Ngingasebenzisa bonke abafundi emaqenjini, ngibone ukuthi basebenza kanjani babonke, uma omunye enganalutho, bangakwazi ukumsiza naloyo muntu loyo oshoda ngokuthile.

Ukuthi kube khona abantu ababizwa nge-catering ukuthi bazopheka, loku kuvumela wonke umndeni ukuthi ukwazi ukuvalelisa umuntu ebebamuthanda. Iy'moto, kuyasiza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi uma uzwe ubuhlungu kakhulu, awunawo amandla wokuthi uhambe ibanga elide niya la niyombeka khona umuntu eniyombeka.

Ngizizwa ngijabula kakhulu ngoba ngizibona ngingedwa. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu abazongisiza uma nginenkinga futhi ngiyazi ukuthi sizabambisana siwumphakathi, ngeke ngizithole ngisenkingeni ngokuthi angazi ukuthi ngiyomemeza bani futhi usizo ngiyolucela kubani.